Dibese di tsamaya mo metseng yotlhe ka gore e thusa batho, gore e ba tseye mo metseng ba kgone go fitlhelela bookelo, le go fitlhela kwa ditleliniking le go ya kwa mabenkeleng go ya go reka dijo tse ba di jang. Ga gona dikoloi tse di tsamayang or tse di ba thusang ka go fitlhelela dilo tseo. Ka ntlha e dibese ke tsone tse di tsamayang.

Ke rata tiriso ya dibese mo toropong ya rona, e leng Klerksdorp, e thusa bagodi le batsofe, gore ba ka fitlhelela le go ya bookelong, bo e leng Klerksdorp hospital. Jaaka dibese le tsone di senya ditsela tsa rona, mare di thusa go le gontsi.

Melemo ya go tsamaya ka bese mo tseleng e telele, ga go a siama, ka gore bakganni ba rona ba dibese ga ba kganne ka tsela e e nepagetseng.

Go nna teng ga dibese tsa maemo a a kwa godimo go thusitse thata mo maetong a maleele, ka gore re kgona go dirisa sentle mo tseleng. Re kgona go tlhatlhosa , re phothuloge mo teng ga bese, le bapalami le bone ga ba tsamaya ba ikutlwa ba dulisegile sentle.

Ga dibese tsa rona di ka nna tsa maemo a a kwa godimo, le ga dibese tsa rona di ka tsenngwa Wi-Fi, le ga bapalami ba ka fiwa mo teng ga bese, ba neiwa le dijo tsa go ja mo leetong la bone.

Mo toropong ya rona, ga se batho ba bantsi ba santse ba dirisa letshwao. Mare, batho ba le bantsi ba tsamaya ka dinao mo ditseleng, ba iphutholola.

Dipalangwa tsa setšhaba mo lefelong la rona la Klerksdorp ga di fitlhelele ditlhokego tsa batsofe, ka gonne dipalangwa tse ga di a itekanela, ebile ga di obamele molao wa tsela.

Ditlamorago mo baaging, ditlamorago mo bafeti ba tirelo.

Go ya ka nna, di dira dikotsi mo ditseleng ka gore bakganni ba dipalangwa ga ba kgone go ba bona mo ditseleng, ga ba tsamaya, e dira le dikotsi tse di botlhoko tse di tsayang matshelo a ba bangwe.

Tirelo tsa Uber le Bolt di rarabolotse mathata a ba pabalesego le bapalami. tsa teng ga ba kgweetse ka tsela e e nepagetseng mo tseleng, ebile e kare ba ka busetswa gape ko driving school. E tokafatsaditse thata bapalami, ka gore ba fitlha ko mafelong a bone mo nakong e sa fediseng pelo, ka tlhwatlhwa e e bonalang e ba e duelang.

Go ya ka nna, matsatsi a a tshwanang le Saturday and Sunday, ura ya borobongwe go fitlhelela ka ura ya botlhano mantsiboa, ga gona ba ba ba ntsi mo ditereneng.

Ka reka dithoto kwa nageng e bitswang China, kwa lebenkeleng le le bitswang SHEIN le Temu. Ke kry-ile dithoto tsa me mo bekeng tse pedi, ebile re duetse madi for di-customs gore ke kgone go amogela dithoto tsa me, fa di tsena mo nageng ya rona ya Aforika Borwa.

Mathata a go dirisa karata e botlhale ke gore batsofe le ma pension-ara ga ba itse go e dirisa sentle. Ga ba itse le gore madi a tsenngwa jang mo karateng eo, ga ba itse le ga madi a sa tlhole a le teng mo karateng eo, ne ke kopa ba dikgwebo tsa dibese ba boele go dirisa dikarata tsa di .